Itokise sentle pele o bua, akanyetsa sentle gore o batla go bua eng, o leke go tlhalosa ka tsela e e bonolo, tlhalosa gore malwetse a gago ke afe a ama jang botshelo jwa gago ka letsatsi le letsatsi le gore ke ka ntlha ya eng o sa kgone go leta lobaka lo lo leele.

Go boloka go amogela madi a pension-e go le tlase mo godimo ga moo wa batho. Go simolola go amogela madi a pension-e, go emela go fofa, go leka go amogela le go tsepamisa go oketsa maikutlo a go tlhokomela ka lenaneo.

Mo go monna yo o neng a lwantsha le bolwetse bo bo sa foleng, go ka nna go le gantsi go bona maemo a a thata a go itshwarela le go tswelela pele, a na a tlhoka go itshwarela le go tswelela pele.

Dikgwetlho tsa botho, re ne re lebane le go nna re le nosi ka metlha go tshwanetse go iketla mo dikarolong tsa rona tsa botshelo, go na le tshedimosetso e e sa tlhageng le go tlholwa ka molomo sa maikutlo jaaka boikutlo jwa bosigo le go tlhola go tlhatlhamela.

Go dira dipuisano le ba ba melemo, puso e ka buisana le difeme tse di dirang melemo go tlhoma diteko tse di utlwalang. Fa puso e reka melemo ka bontsi e kgona go tsena mo ditumelanong tse di fokotsang ditshenyegelo mme e tsweletse e rekisetsa ditlhopha tse di tlhokang melemo ka theko e e kwa tlase.

Tlhopho ya dijo e e farologaneng, go tlhopa dijo tse di amogelwang ke bana ba bantsi mme go nne le tse di farologaneng letsatsi le letsatsi. Dijo di akaretsa tse di sa tshelwang ka nama tse di senang le letsatsi, gluten free le tse di sa akaretseng peanut kgotsa allergens tse dingwe.

Go thibela HIV o tshwanetse go dirisa condom ka dinako tsotlhe, fa o na le thobalano e sireletsa tshwaetsego.

Boferefere jwa boitekanelo ke tshiamo kgotsa ditirelo tse di tshepisang melemo ya boitekanelo e seng yona tse di sa netefadiwang ka saense mme di ikaelela go tsietsa batho.

Tshireletso ya economy, pension e fa batho ba ba tsofetseng madi a a tseneletseng, a ba ka a dirisang go reka dijo, ditlamelo tsa botsogo le dipholo tse dingwe tsa botshelo. Seno se fokotsa khutsafalo e ka bakwang.

Go tlhoka dipalangwa tse di maleba, dipalangwa di le dintsi ga di a tshwanela go tsenelelwa ke batho ba ba nang le bogole segolobogolo ba ba dirisang ditulo tsa mabidi kgotsa ba ba nang le mathata a go tsamaya.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

Dikotsi tse di amanang le boitekanelo, go hema mosi o o kotsi, mosi o o tswang mo mmeleng o o nang le dikhemikhale tse dikotsi tse di ka bakang malwetse a jaaka asthma.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

Go rulaganya le go boela pele ka ditlhopa, go aga ditlhopha tse di tshoganyetso tse di akaretsang ditlhopha tsa pholo mo mafelong a a sa amogeleng thuso motlhofo.

Mabaka a ka bakang tiriso e e kwa godimo ya diritibatsi le nnotagi mo baneng ke kgatelelo ya maikutlo. Banna ba le bantsi ba ba go batla thuso ya maikutlo ka ntlha ya kgatelelo ya setso, e e reng banna ga ba tshwanela go lela kgotsa go bontsha bokoa.

Ke ka gonne palo e kgolo ya batho, batho ba le bantsi ba ikaegile ka ditirelo tsa setšhaba ka gonne ke tsa mahala kgotsa di le kwa tlase go feta tsa poraefete. Fa palo ya batho e oketsega mme ditleliniki kgotsa dipetlele di se kae ke gone fa go nnang le bophara.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

Fa tsala ya me e ne e sa tlhole e nwa melemo ya gagwe ya HIV mme a re o ntse a e nwa, ke ne ke ka simolola ka puisano ya kutlwelobotlhoko, ke leka go bua le ene ka tsela e e bonolo. Ka re l, ke tlhokometse gore o leboga o lapile le go lwala a go siame mma a o ntse o le mo taolong ya kalafi, se se tla mo bulela tsela ya go bua nnete fa a ikutlwe a sireletsegile.

Botoka ba go goroga phakela ke gore fa o goroga phakela batho ba sa ntse ba le mmalwa mme leina la gago le ka bitswa pele. Dikgoreletsi tsa go fitlhela kalafi ke dipolotiki tsa go letela lobaka lo lo leele ka ntlha ya dipalo-palo tse di kwa godimo tsa bolwetse batho ba letela diura di le dintsi se se ka di fedisa bopelokgale jwa ba bangwe.

Tsela ya go lemoga kgatelelo e e kwa godimo ya madi ka bonako ke ka pain-e kgotsa go opiwa ke tlhogo, go ikutlwa o lapile thata kgotsa go palelwa ke go hema sentle. Kalafi le diphetogo mo botshelong di ka dirisiwa jang go laola kgatelelo e kwa godimo ya madi? Ngaka e ka kwalela melemo ya go laola kgatelelo ya madi jaaka di le tse dingwe.

Mabaka a batho ba latelang lobaka lo loleele mo dikokelong tsa puso, palo e kgolo ya balwetse, batho ba le bantsi ba ikaegile ka kokelo ya puso ka gonne ke ya mahala kgotsa e bitsa madi a mannye mme palo ya bone e feta bokgoni jwa kokelo. Dilo tse di ka diriwang go fokotsa bothata, go oketsa palo ya badiri ba botsogo, puso e ka thapa baoki dingaka le baithuti ba ba katisiwang go thusa mo ditleliniking segolobogolo kwa mafelong a baagi ba ba ntsi.

Pension-e le dithuso tsa madi, batsofe ba amogela madi a a itekanetseng kgwedi le kgwedi a ba thusang go reka dijo, dipilisi le dilo tse ba di tlhokang. Dikgwetlho tse di tlhokang go tokafatsa di wa tlhokego ya mafelo a kgethegileng a tlhokomelo ya batsofe, ga go a lekana mafelo a ba tlhokomelwang sentle fa ba sa tlhole ba kgona go itirela selo.

Thulaganyo ya thuto e e akaretsang go netefatsa gore bana ba ba nang le bogole ba bona thuto e e lekanang le ya ba bangwe.

Go dirisa thekenoloji ya kalafi, fa go le thata go fitlhelela dipetlele dipuisano tsa kalafi ka telephone-u di ka thusa balwetse ka go naya kgakololo go ba lekola le go tsamaisa kalafi. Balwetse ba ka dirisa didiriswa tse di tshwanang le di-smart watch le tse di go lekola kgatelelo ya madi le maemo a sukiri. Didiriswa tseno di ka kopangwa le tsamaiso yang?